Ndzi nga tumbuluxa e swilo swo tala swo fana no ku tsutsuma bolo ya mavoko bolo ya milenge ka vavasati ni vavanuna.

Pfunelelani na swona hikuva vugevenga byi endliwa navusiku loko munhu a lava ku endla e vugevenga u ta ya a ya endla e vugevenga na vusiku na nhlikani a va a ri karhi ni mitlangu swona swa pfuna hikuva van'wanyana tinqondo ta voho ta famba va va va distracted ka swilo swo tala mara leswiya swi ya hi munhu swa ku munhu na ku yiva kumbe a nga lavi ku yiva.

Hikuva vanhu lava va teketelana ka bolo loko va fika haleni va fanekele va bokeriwe tindhawu to tshama ikhonomi ya tlakuka swakudya ndhawu leyi va train-aka ka yona ku nghena ka vona va.

Swi ta byi khumba kahle hi ndlela ya kahle hikuva va nga ta papalata swilo swo tala.

Ya yi antswisa hikuva vanghana lava va kumaka emitlangwini lava nga ta fambisana na vo minkarhi yin'wana na yin'wana loko ni ri na mitlangu.

I ku kota ku vona vana lava va nga na vuswikoti eka swa mitlangu ku hlula etibukwini ku na vana lava nga kotiki tibuku kambe va ri na vuswikoti eka mitlangu loyi a kotaka ku vona tinyiko ta vana naswona swi va pfuna leswaku va miehleketo ya vona etlhelo ka tibuku va ya va ya tiolola.

Ever green nkoka mutsutsumi wa mpfhuka wo leha loyi a khomaka.

Ku endla vutiolori swi pfuna leswaku hi hi tiyisa timbilu ku fana na tinene i tlhela i hi tlhela hi olola minsiha leswaku yi dyiwa swi tlhela swi hi pfuna na ku tlhantlha miehleketo.

Mitlangu yo tala ya vanhu yi na tinsimu hikuva yi va endla leswaku va le rent and team miehleketo na vutshila engagement ku tsundzuka.

Mfumo wu nga endla leswi landzelaka ku antswisa ku pfunisa ku vantshwa va nghena eka swa mitlangu or va nga tlakusa dyondzo ya mirhi va tlangela ku humelela a nyika switirhisiwa na switirhisiwa va seketela minongonoko ya mitlangu u khutaza na ku hambana na ku katsa.

Hikuva mitlangu a yi tlangiwa u ri wexe u tlanga na vanhu munhu loko a joyina mitlangu u ta kota ku va ku kota ku tshama a endla swilo na vanhu hikuva loko a tlanga mitlangu yi ta va tlanga na vona se swi ta ndzi nyika nkarhi na nhlohlotelo ku vo va ni ku tsakela no tirha na vanhu.

Swi nga va pfuna hikuva mitlangu a yi tlangiwi u ri one loko va joyina loko va joyina ntlangu va ta kota ku dyondza ku tlula ku tshama ni vanhu vo tala kumbe ku endla swilo hi ntlawa ni vanhu vo tani.

Va nga va pfuneta hikuva va va badela va va va va hakelela e timovha leti va yisaka eku tlangeni loko mitlangu yi ri kule va va xavela ejunifomo va tlhela va va xavelana swakudya hi siku ra mitlangu.

Mintsheketo ya xitsonga loko va fanekele ku yi hlayisa i matsonga hinkwawo ngopfungopfu lava va va tshamaka ni vakokwana va vona hikuva vakokwana hi vona va tivaka mintsheketo na vatswari.

Ndzi nga lava ku tikuma ndzi hete siku na mutlangi wa ndhuma referee kwale ka sundowns hikuva a ndzi ta ndhazi i xipano lexi ndzi ndzi xi sapotaka naswona ndza n'wi rhandza hi matlangelo ya yena na ndhuma swinene.

Mintlangu i ya nkoka eka rihanyo ra miri na miehleketo hikuva mitlangu yo fana na vutiolori swi swi swi pfuna leswaku mbilu ya wena yi va yi sirhelelekile misidi ya miehleketo ya wena na yona yi tlangaruka yi tshama yi ri leyi ku famba u active hayi xitsonga mhani.

Ndzi tsakela ku tlanga na van'wana eka inthanete hikuva va ndzi hlohlotelo leswaku ndzi tiyimisela eku tlangeni ka mina kambe loko ndzi tlanga ndzi ri one a ndzi voni munhu loyi a nge ku ndzi hlwele ndzi tlanga ndzi nga ri na nhlohlotelo.

Ina hikuva emitlangwini u hlangana ni vanhu vo hambanahambana vanhu lava u hlanganaka na vona u ta va a tiva vutomi bya wena hinkwabyo handle ka loko mo tshuka kambe na tinkingha.

A ndzi se tshama ndzi twa hi ncuva evuton'wini bya mina ndzi ta endla vulavisisi eka wena ncuva kutani ndzi ta hlamula loko se ndzi kumile leswaku ncuva i yini naswona ku endleka leyi ka ncuva.

Ku na mpenceni ku na big yard hinkwato tindhawu leto hi laha hi hlambelaka kona hikuva empumalanga nga ka hisa loko hi ya kona hi laha hi kotaka ku nghena e tiphulwini hi twa ku titimeta ka mati hi hungasa kona.

I mitlangu leyi fambisanaka na swilo leswi va dyondzaka swona ku fana ni mitlangu leyi yo dyondzisa vana ku hlaya no tsala ku peletela marito na matamatisi mathematics.

Ku antswisa ka rihanyo ra miehleketo enhance cognitive function, boosting self-esteem, stress relief, ntirho wa xipano na vuswikoti bya ntshamisano. Discipline na time management ku tiyisela na ku tiyisela mikhuva ya rihanyo.

Tipulatifomo to hlalela eSport leti ndzi ti tivaka i Twitch, YouTube gaming, Facebook gaming.

Ndzi nga titoloveta ka ndzi nga titoloveta nkarhi ndzi nga titoloveti nkarhi na nkarhi ndzi languta vatlangi va pro-analyse game play ndzi kongomisa eka makhaniki. Ndzi tlanga na va vatlangi vo antswa, ni antswisa hardware na switirhisiwa swa mina.

Esport yi na vuswikoti byo va ya ntolovelo ku fana na mitlangu ya ndhavuko kambe a swi tikombi leswaku yi ta yi siva hi ku helela, ematshan'wini ya sweswo swi nga endleka yi hanya swin'we naswona yi ta hundzuka swin'we ni mitlangu ya ndhavuko yi nyikela mitokoto yo hlawuleka leyi khatalekelaka vayingiseri vo hambanahambana.

Va fanekele va amukela mhaka va endla vulavisisi ku tirha develop e fix, vuxa na vaaki, teka goza eka vaxanisi. Kambisisa na ku antswisa vuhlayiseki bya mitlangu ndzavisiso wa le ndzhaku ka mhaka.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ku na xilaveko ndzi languta loko vanhu valava leswi ndzi va nyikelaka swona, ndzi plan-a business, ndzi endla xiboho xa leswaku. Ndzi nga pulani leswaku ndzi nga yi kuma njhani mali naswona tipakani ta mina i yini, ndzi heta ndzi kuma leswi endlaka leswaku bindzu ra mina mina ri hlawuleka ndzi endla ku languteka loku nga cinciki na rungula ra bindzu ra mina, ndzi byela vanhu hi bindzu ra mina, ra leswi ndzi va nyikaka swona. Ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi tiva nkarhi wa sweswi naswona ndzi endla ku cinca hi la swilo swi lavekaka ha kona.

Loko vanhu va tlanga mitlangu eka inthanete va nga ha hlangana na makhombo yo hlayanyana ku katsa na ku yiva data na ku nga ha va vukanganyisi bya vuxisi ku xava endzeni ka ntlangu na vuxisi bya timali swiharhi leswi dyaka eka inthanete ku na ku.

Tanihi mutswari a ndzi nga ta pfumela n'wana wa mina ku hlangana ni vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete handle ko teka magoza yo karhi ya vuhlayiseki ni ku kambisisa swilo swo hlayanyana hi lero vonelo ra mina safety first tiva vatswari hlangana endhawini ya mani na mani ku langutela nhlengeletano a ndzi ta a ndzi ta heleketa n'wana wa mina eka nhlengeletano ndzi tiyisisa leswaku a a va tshikiwi va ri voxe na mutlangikulori a ndzi ta burisana hi vuhlayiseki bya internet.

Seta vulawuri bya vatswari languta migingiriko ya internet dyondzisa vuhlayiseki bya le ka internet khutaza vulawuri loku pfumalekeke tshama u ri karhi ku katsa no tirhisa tinjini to lavisisa leti hlayiseke ku hunguta ku avelana vuxokoxoko bya munhu hi xiyexe dyondzisa n'wana wa wena ku va na vuxiyaxiya mayelana no avelana vuxokoxoko bya munhu hi xiyexe eka inthanete burisana hi mahanyelo ya le ka inthanete dyondzisa n'wana wa wena hi mahanyelo ya vutihlamuleri eka inthanete ku fana na ku va na musa na ku xixima van'wana.

kwalaya a hi bebuleni mitlangu ya mitlangu ndza swi tiva leswaku ma swi tsakela ku tlanga mitlangu eka khompyuta na le ka riqingho ra wena naswona sweswo swi kahle eku heleni kambe swi tlhela swi va super important ku tiva mintirho yin'wana handle ka ku tlanga miri wa wena wu lava ku endla vutiolori byongo bya wena byi lava ku wisa u nga ha kuma swilo leswintshwa leswi u swi tsakelaka vanghana va wena va ku lava kutani u nga endla yini ematshan'weni ya sweswo mitlangu ya le handle mintirho yo tumbuluxa ku hlaya mitlangu.

Ku vulavula hi switori i ndhavuko wa khale lowu ya ka emahlweni no humelela eka mindhavuko yo tala hambileswi ndhawu yi nga ha va ka yi cincile kusuka eka kusuka eku ku hlengeletana ku rhendzela ndzilo ku ya eka swiyimo swa manguva lawa ntikelo wa ha ku avelana switori wa ha ri tano hi leswi swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku mukhuva lowu wa ha ri kona ku hlayisa ndzhaka ya ndhavuko xitirhisiwa xa dyondzo ku hlangana ka vaaki ku avelana switori swi hlanganisa vanhu ku tumbuluxa ku titwa va ri va nkoka na ku hlangana ka vaaki.

Ku nghenelela ka vana eka tinsimu na mitlangu ya ndhavuko swi hungutekile swinene hlayanyana swi hoxa xandla eka ku cinca loku dyondzo ya ximfumo nhluvukiso wa thekinoloji ku cinca vuxaka bya vatswari na n'wana vutomi byo khomeka na ku cinca ka swilo leswi hi rhangisiwaka emahlweni swi endle leswaku vatswari va nga ngheneleli ngopfu eka eku dyondziseni ka tinsimu ta ndhavuko na mitlangu eka vana va vona ku tekiwa ku hundzeriwile hi minkarhi tinsimu tin'wani ta ndhavuko na mitlangu swi nga voniwa tanihileswi hundzeriweke hi nkarhi kumbe leswi nga fambelaniku ngopfu na ku tsakela ka vana va manguva lawa.